Ingandichaphazela kakhulu into yokuba kuhlalwe kwi-quarantine iinyanga ezilishumi elinesine ngoba into okokuqala kufuneka ube nezixhobo zokuziphilisa, iinto ezinjengokutya, amanzi nezinye ke ezifana namayeza xa kukho umntu ogulayo. Into yokuba ungabi namali ingenayo loo nto ingachaphaza kakhulu ubomi nje buphelele nasengqondweni ungaba neento ezifana nesitresi netromathayizi ngamanye amaxesha ube nento efana nee-depression ngenxa yeemeko, ube nalaa nto kuthiwa luvalo ne-anxiety kuba ungazi kuba .

Iyeza elingekho semthethweni uzolibona ngamaxabiso ngexabiso lalo ukuba liphantsi kakhulu kuneli kuneli liqhelekileyo. Uthi uza kubona ukuba lifumaneka ngesantya esiphezulu kakhulu, lifumaneka kwiindawo ezingaqhelekanga okanye kulula ukuba ulifumane. Zizinto ziimpawu kufuneka uzijongile ezo nokuba ziyawenza na umsebenzi ezifanele ziwenze njengokuphilisa okanye ukupholisa ngale ndlela livalwe libhalwe okanye lenziwe ngayo uyakwazi ukulibona ukuba iyeza alikho semthethweni kwaye liyasokolisa okanye ipasile na.

Umntana ogqiba ukuvela mhlawumbi owavelayo kubakho ixesha apho kufuneka ayothatha ezi nkqubo zogono apho uyokugonyela ukuba angaphathwa zizifo okanye angangenwa zizifo. Loo nto uzoyenza ngenyanga nenyanga uyogonywa. Kuba nezi zigonyo ezithathwayo ke ngokuya ngempilo yomntu okanye umntana uphile njani na, mhlawumbi unesifo esithile anaso esifuna ukuba agonywe njalo njalo. Kubekho ukugonyo nengokuthintela isifo esithile umzekelo ufuba olungapheliyo okanye olungapholiyo lolunye logonyo iinkqubo zogonyo ezikhoyo ezo.

Into eza kunceda iiklinikhi zikarhulumente ukuba zingasindwa ngomthwalo wokudlulisela iinkonzo zonyango eluntwini kuba kongezwe ixesha amaxesha okusebenza, iikliniki mazivulwe nangempelaveki, iikliniki mazongeze amaxesha okusebenza zingavalwa kubekho abantu abaza kungena ekuseni baphume ntambam kungene kubekho abaza kungena kungena ntambam baphume ekuseni. Loo nto inganceda kakhulu ekuphunguleni umthwalo nezigulane abantu abagulayo ngoba.